Mmuso o ka tla ka maano a mangata ho batho ba senang dikeletso le tsebo ka bo rapolasi, hore dimela di hlokomela jwang le hore ba ipulele ntho dipolasinyana tse nyenyana nyana hore ba kgone ho jala tlala le yona e kgone ho fokotseha. Empa ho ba na le tsebo e tla thusa le hore dijalo tsa bona di hole hantle jwalo ka tsa polasing tse kgolo, ene hape ba be ne le di-fertiliser dintlafala tsa dimela, hore dimela tsa bona di kgone ho hola hantle jwalo ka tsona bo poone, jwalo jwalo le bo mabele le bo soya, ee.

Taba enana ya batho ba Limpopo ya hore dipolasing moo ho jalwang teng ditholwana tse fapa fapaneng, hore batho ba ka se kgone hore ba ka kga ditholwana tseo ba tla kena mathateng. Sena ke ile ka se utlwa hore borapolasi bao ba moo ba kentse defence moo, hore batho ba ska kgona ho kena ho tla kga ditholwana. Ka sena, taba enana nna ne ke nahana hore, batho ba se ke ba kena ka mo hobane motho oo le yena wa ja moo, ke mo a jang teng moo, ene ke setsha sa hae se hlomphehileng. So batho ha ba tlameha ho kena feela le bona tlamehile ba kope haebaneng ba kgona ho fumana hona hona moo dipolasing tseo.

Kgwebo ena ya vein e ka ba kgwebo e hantle e nka e qalang ke bona e le hantle, empa ke tlo hloka ntho tse ngata jwalo ka tsona ditoromo tse kgolo le basebetsi ba e leng hore ba tla kgona hore ba nthuse hore veine ena ya ka e dula e hlwekile hobane vein yona, merareng moo tlamehile merara ena e dule e le sekono hobane ho na le diboko tse jang merara le tsona diphoofolo tsa naheng tse ka kgonang ho etsa hore kgwebo ya ka e putlame. So ke tlo hloka batho moo hore ba kgone ho nthusa hore kgwebo ena ya ka e hole ene hape, ke tlo tlameha le nna tje ka ke le monga kgwebo, ke batla ho bula kgwebo ya veini, ke tlo tlameha hore ke be le tsebo e ngata ka yona vein hore vein e hlile e tsamaya tsamaya jwang, ebile e hlokomelwa jwang, ee le hore ne batho ba di tshware jwang pola yona le basebetsi mmoho ba e hlomphe ha kaye.

Shopong tsena tse kgolo eya, o kopana le mefuta e mengatangata ya meroho, ke ka hoo o fumana meroho eo e le teng e fapafapaneng e hlwekile tsatsi le leng le, le beke le beke ke hore shopo tsena tse kgolo di entse kopano e i-one le borapolasi ba polasi tsena tse kgolo hore o bone meroho e mefutafuta e hlwekile, ene e ba kentse le bo ditsibi tse kgolo tse hlahang sekolong tse tsebang haholo ka tsona dimela le bo dipolasi. Ke ka hoo o fumanang hore meroho eo e hlwekile le basebetsi ba sebetsang dipolasing moo ke basebetsi ba e leng hore ba loyilwe ka thata hore ba dule ba hlokometse merero eo hore na e hlwekile na.

Ho botsa rakgadi, rakgadi ha nkaraba a bua a re, sonoblomo enanana ha e jwetswe e le ngata tjenana, e jalletswe hore e nne e thuse ka yona ho lo etsa fish oli oli ena ya ho pheha, le ho etsa soya, le ho etsa tsona dintho madopi jwalo jwalo, hore dijo di be teng. E etseditswe hore dijo tse re kgonang ho di sebedisa tje ka ha re le batho re kgone ho di sebedisa hantle ebile di a thusa haholo moruong wa naha, hore dikgwebo tse kgolo di kgone ho fumana, di kgone hore di rekisetse batho le bona borapolasi ba fumane moo tjhelete hobane ehlile yona sonoblomo e etsa tjhelete haholo moruong wa rona wa naha, hobane ke yona hape e sebetsang haholo mona moruong wa rona wa naha.

Canola ke malomo a kgonang hore a etse ntho a kgona ho etsa yona oil ya ho pheha ebile e hlwekileng haholo e senang di-sick tse ngata tsona mahloko a mangata a ho kodisa batho. Ke ka hoo ke jalang ene hape, ha e fitlha haholo dishopong tse kgolo ha ebe ka theko e hodimo haholo hobane e hlwekile, ebile e tlisa matlafalo bophelong a batho, ee.

Mehato e nkanang ka e nka hore ke qale ho ba rapolasi wa rooibos ke hore, ke hloka hore ke be le dimela tse ke tla ka kgonang ho di kwalla ka hare hore rooibos ya ka e hole. Ho re rooibos ya ka e hole, kore ke tlameile ke dule ke kwalletse hore mariha a ska e fumana hobane rooibos ehlile yona ke ntho e hlolwang ke yona mariha, so hore ke kgone hore ke be monga rooibos, ke tlamehile ke dule ke hlokometse, ke e kwalletse now and then ke dule ke kwalletse mehlena le mehlena, hore e dule e le hantle, e se ka betswa le ke letsatsi haholo hobane ke ntho e sa batleng hore e hahlamelwe haholo ke bo letsatsi jwalo jwalo.

Hore ke jale cotton, ke hloka hore ke be le le mobu o hlwekileng, e le horeng o pakeng tsa six and eight, hore dijalo tsa ka di be hantle, le mobu o hlwekileng hantle o boreledi. Le hore sebakeng se ke leng ho yona weather-a na e dula e le hantle na, e dula e le hantle na. Ha e kotsi, ebile ha e dule e tjhentjha, ha e dule e fetoha ka sekgahla le hore ho be hantle ho se ke be le dikoti mole le mole mo polasing ho ska ba le dikoti mole le mole, ho be hantle hore dijalo tsena di kgone ho hola hantle ka nepo.

Eya e ka ba monahano o motle wa hore le nna ke jale tje ka ha e le hore ke dula sebakeng sa ne sa Northern Cape. Ke tlamehile ke tsebe hore ehlile lehlaka lenana le tsamaya ka mekga e fapa fapaneng, ho ba ho na le le leng akere la bo mmoba bo eng. So nna ke tlamehile ke shebe hore na sebakeng sena sa Northern Cape a na nka kgona hore ke kgone ho jala, hobane kwana Kwazulu Natal, kwana Natal ho dula ho tjhesa ebile weather-a ya bona e dule e le hantle haholo ka hlabula, e dule e tsamaya hantle yona weather-a ya bona, so le nna ka monana ka Northern Cape nka kgona ebile haholo tjeka. Ke na le poone, nka kgona hore lehlakeng leo la poone ke jale ke be le lona lona lehlaka lenanana la mmoba.